Kgale rona re le Batswana re ne re apara letlalo la kgomo. Basadi ba ne ba apara letlalo mo matseleng le go fitlha marago le mo pele. Le banna ba ne ba apara letlalo go fitlha mo pele le marago, jaanong go fetogile basadi ba apara dikhiba le mesese le dituku, banna bone ntse ba apara matlalo.

Ee, jaaka e tlhabologile jaanong go kgona go rukiwa mesese, ba apara dituku le bontate ba kgona go apara dikipa tse ba di rukileng ka lesela la seshweshwe. Ke nagana gore di ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference.

Ke rata mesese ya basadi tota, ke rata le matsela a o ba wa dirisang gore ba roke mesese eo. Ke e ratela gore o kgona go ya ka diaparo tseo tsa setso kae kgotsa kae.

Nnyaa, ga ke nagane gore diaparo tsa setso ke tsona tse di rotloetsang bana ba segompieno gore ba apare diaparo tse di khutshwane. Ke nagana gore bana ba segompieno ke bona ba ratileng gore ba apare dilo tse di khutshwane, ka gonne dilo tsa segompieno di fa ka ntle. Selo sengwe le sengwe se diriwa ka tsela e bona ba akanyang go dira dilo ka teng.

O bona ka gore maZulu o ne a apara dikhete tse dikhutshwane, le dibaga mo nokeng, le dibaga mo molaleng. Fela ba ntsha matswele, Batswana ba apara ba thiba matswele ba apara dikhete tse dikhutshwane tsa letlalo la kgomo. Bapedi ba apara ditšhapa-tšhapa tse di leng mofatshe, tse di thibang matswele le marago. Le bona ba ntsha matswele, re kgona go bona jalo gore ke batho ba ditso tse di farologaneng.

Go ya ka setso fa mosadi a sena go nyala, o tshwanetse go simolola go apara jaaka mosadi yo a nyetseng. Seo se bolela gore tshwanetse go apara roko e fetang mangwele, a apare kobo mo magetleng, a apare tuku go bontsha tlhompo.

Diaparo tsa setso gantsi di dirwa ka letlalo la kgomo. Diaparo tse ke di itseng ke moshaga, tshila, tshwana, karose letoitsi, mogogolwane, khiba shweshwe dress.

Ke akanya gore diaparo tsa setso tsa basadi ke tse dikhutshwane thata, ebile di tlhagisa letlalo la motho thata. Ke nagana di tloga di diriwa ke gore ba batla gore, banna ba kgone go tlhopa basadi bao ba ba batlang.

Nnyaa, ga se dilo tse pedi tse di farologaneng. Ka gonne fashion-e tsa gompieno tsamaisana le tsona diaparo tsa setso tota. Gompieno basetsana kgotsa basadi ba apara diaparo tse di khutshwane, tseo tse dintshang letlalo la bona kgotsa nama ya bona mo mmeleng. Jaanong ke bona e le diaparo tse di tsamaisanang.